Sebapadi se tlameha ho fumana ka dinako tsohle.

Mokgotsi monna, maobanyana mona ne ke win-ne two thousand ranta monna, ke betjhitse ka ten ranta, ke betjhitse game tse four. Le wena hore o win-e two thousand ena monna ho simple, o kgethe feela team-i tseo tseo di tshepileng, ebe ra betjha ka tsona ra win-a.

Kamano ya hao le titjhere eo e tlameha e be kamano e hantle haholo-holo haebe ke titjhere eo rutang, eo tsebang. Hobane e tlotla e senyeha ha e fihla lebaleng.

Ntho ya pele e re tlotla re e hloka ke treadmill-e. Re tlo hloka treadmill-e re tlotla re hloka le ditshepe hore re tsebe ho jara le bolo re nne re mathe.

Tjhehe, ha se na bokgoni ba ho hapa mohope. Empa naha e ke sa e rateng ke naha Italy hobane ha ke rate ka mokgwa oo ba bapalang bolo. Tsela ba bapalang bolo ka yone ha e, ha e ntle.

Ho tla hlokahala hore e nkelwe hlohong haholo, haholo-holo ntlheng ya bana, hobane bana ba bangata ba qetella ba sena yone bo dikolong. Mme ba qetella ba sa e nkelle hlohong kapa ba sa batle hore ba e kenele.

E, le saense ya bua hore dipapadi di kgona ho etsa maikutlo a hao, a be hantle haholo-holo haebe o phathisipheita ho tsone .

Ke tjhelete, papadi ya cricket-e e ka hula batho. Ha o ka investwa haholo ho yona ho investwa bo di-coache-ng, hwa investwa le bathong ba e leng hore ba tswa ka ntle. Ba tlo tla ba bapala mona Afrika Borwa. Ke mokgo ona, ke reng e tla hloka hore ho be le tjhelete.

Bohlokwa ba dipapadi dikolong ke ntho e leng hore ha re nke le hlohong re le batho. Empa hee ho ya ka nna ke bona di le bohloko haholo hobane di tla thusa, baruti hore ba dule ba le hantle moyeng, ba dula ba thabile ebile e tlaba thusa hore ba kgone ho fihlella ditoro tsa bone ba bang hobane ba bang ba rata bo bolo, bo netball, bo rakebi jwalo jwalo. Jwale hee dikolong tse phahameng ya thusa hobane ka phaposing ngwana o tla dula a na le kelello e bulehileng.

O hlakileng o thusa ka matla a eketsehileng hape o thusa ka tsebiso e ntlafetseng le tswalo ya moelelo. Ntho e nngwe hape e o thusang, ke tshireletso e matla ya boemo ba bone le ho hanyetsa .

Ke tlo ba kgothatsa ka ho ba jwetsa ka hore nthwena ke batlang ho e etsa e tla re tswela molemo kaofela. Hobane bonneteng, ha hona ntho e leng hore ba tlo e . Ene ka mokgo nna ke tsebang batho ba etsa dintho ha ba ba tseba hore ha ona ntho e leng hore e ka se ba tswele molemo.

Bapala bolo bonyane dihora tse pedi beke e nngwe le nngwe, ka Laboraro le Labohlano.

E, di-video tsa bona, ke na le ho di bona, ebile di kile da nsusumetsa hore ke founele bone batho bao ba e leng hore ba thusa ka ho renovate-a matlo a batho. Ba tlo tla ba renovate-a ntlo ya nkgono wa ka.

Ke rata papadi ya basket ball-o ya bapalwa teng Afrika Borwa, empa hee ha e bapalwe haholo ka mokgo nka ratang hore e bapalwe ka teng. Ene ntho e leng hore e ka etsuwa hore sena se be ke hore, mmuso wa Afrika Borwa o hloka hore o ntshe investment towards yone ntho e tjena, hore bana ha ba hola, ba tsebe hore ba kgona ho bapala basket ball-o ebile e nkelwa le hlohong Afrika Borwa mona.

Nka bua le batswadi hore ba ntshe di thousand ranta kaofela, maybe kgwedi tse pedi tse tharo hore re kgone ho rekiwa.

Sena se bakwa ke hore dipapadi tsa basadi, ha di shebellwe jwalo ka dipapadi tsa banna.

Mehleng ya kgale kapa e re ke re hee, mehleng ya ka nna le bakgotsi ba ka re ne re rata ho bapala bolo haholo, empa hee ho no na le mehleng mo leng hore ha re na bolo kapa bolo e phonyehile, or ho na le ntho e etsahetseng, ebe re tla etsa bonnete ba hore re bapala ka bo botlolo kapa re etsa bolo ka di-plastic tsa bohobe.

E, E Esports ke bona e le dipapadi tsa nnete mme hape ho kwetliswa maoto haholo hobane ho ya mathiwa.

E tla ba ntho e ntle hobane e tla bontsha hore re ntse re rata le ho latela tsela tsa setso.